Loko munhu a rhumela mahungu hi ku tirhisa WhatsApp swi endla leswaku mahungu ya hatlisa ya fika munhu a nga swi kota ku vulavula na loyi a tsakelaka ku vulavula na yena ku nga zangi ku va na munhu wa vunharhu wo nghenelela, hi hala tlhelo munhu a nga swi kota ku vulavula na vanhu vambirhi kumbe va nharhu hi nkarhi wun'we WhatsApp yi tlhela hi pfumelela leswaku ri munhu a endla mintlawa mintlawa leyi yi pfumelela leswaku ri munhu a rhumela rungula eka vanhu vo tala hi nkarhi wun'we ku nga leswi WhatsApp yi endla leswaku munhu a tirhisa nkarhi wutsongo munhu ku hundzisa rungula naswona ntsengo wa swona wu le hansi swinene.

Swi hi kambirhi man'wana mavunwa ya aka man'wana mavunwa ya onha loko vakandziyisi va mahungu va hangalasa mavunwa lawa ya akaka mavunwa ya kufana na ku ri, munhu wa ndhuma u nyikerile ntsengo wa ntsengo wo karhi leswaku wu hlayisa vatsoniwa kumbe va vula leswaku ri u hakerile vana va xikolo swikweleti leswi a va ri na swona etiyunivhesiti swi ta endla leswaku munhu loyi wa ndhuma a va emahungwini swinene naswona a taleriwa hi valendzeleri kambe loko va hangalasa lama vunwa na ya onhaka ya ku vula leswaku munhu wa ndhuma u etleli na n'wana wa malembe ya lehansi ka makhumetsevu hi ku kumbe munhu wa ndhuma u yivile risimu ra munhu un'wana a ri endla i nga ri ra yena swi ta endla leswaku munhu yaloye a lahlekeriwa hi va landzeleri.

Ti app ti hlengeleta vuxokoxoko bya vanhu lava ti tirhisaka vuxokoxoko byo fana na mavito, siku ra ku velekiwa hinkwaswo leswi nga le ka xibukwana xa nghohe swi va swi ri kona eka data-ra leyi kumekaka eka ti app ti app letiwani ti tiyisisa leswaku vuxokoxoko bya vatirhisi va tona byi hlayisekile kambe ku na vanhu lava swi kotaka ku nghena eka ti app leti va yiva vuxokoxoko bya vanhu van'wana swi nga ri enawini va tlhela va tirhisa vuxokoxoko lebyi swi nga ri enawini leswi hi swona leswi endlaka leswaku vanhu va vona i nga ri ku nyika vuxokoxoko bya vona eka ti app a swi hlayisekanga.

Wi-Fi ya mani na mani yi va yi ri na rivilo ra le hansi tanihileswi va ka yi ri na ntshikelelo wa ku tirhisiwa hi vanhu vo tala. Van'wana va tshama va yi tirhisa minkarhi hinkwayo van'wana va yi tirhisa hi ndlela ya vusopfa loko ndzi ku vusopfa ndzi vula ku yi tirhisa ku vona mikandziyiso leyi dyaka ngopfu data-ra leswi swi tshikelela Wi-Fi ka si loko ku ri Wi-Fi ya phurayivhete yi tirha yi na rivilo ra le henhla hikuva a yi tirhisiwi hi vanhu vo tala naswona yi va yi nga ri na tshikelelo.

Swihaxamahungu swa le ka inthanete swi khumba vuhlayiseki bya hina hi ndlela ya xiyimo xa le henhla tanihileswi wun'wana na wun'wana a nga swi kotaka ku haxa mahungu eka inthanete, ku nga leswi van'wana va nga haxa mahungu yo ka ya nga ri ntiyiso ku endlela leswaku ri va endla vukungu, vukungundzwana byo fana na ku hemba leswaku va xavisa swilo swo karhi ivi wena u rhumela mali hi inthanete vona va nyamalala na mali ya wena hi hala tlhelo van'wana va nga swi kota ku kuma laha u tshamaka kona hi ku tirhisa inthanete kumbe swihangalasamahungu swa inthanete.

Mi mpimanyeto leyi nga yi nghenisaka eka AI hileswaku AI yi fanele yi nga ha swi koti ku tumbuluxa swifaniso swa vanhu ku va AI yi ri na vuswikoti byo tumbuluxa swifaniso swa vanhu swi endlile leswaku vukungundzwana byi va byi ri ehenhla. Vanhu va ti kumile va karhi va lumbetiwa swi leswi va nga swi endlangi hikuva van'wana vanhu va tumbuluxile swifaniso hi AI. Swifaniso swo ka swi nga ri ntiyiso leswi a swi kombisa van'wana vanhu va ri karhi va endla swilo leswi swi nga ri ku kumbe leswi nga humela helelangiku.

Loko gezi ri fambini swi endla leswaku Wi-Fi yi nga tirhi tanihileswi Wi-Fi-ya yi tshembelaka eka gezi ku rhumela swikoweto Wi-Fi-ya yi tirha ku fana na netiweke. Netiweke leyiwani a yi tirha kahle loko ku ri hava gezi leswi swi endla leswaku vanhu va nga koti ku rhumela marungulo ya vona kumbe mahungu hi ku tirhisa swihangalasamahungu.

Swipfuno swa vutshunguri bya le kule hileswaku ri vutshunguri bya kona i bya xiyimo xa le henhla tanihileswi munhu a nge tsakisiki hi ku tshika vutshunguri ekusuhi na yena a ya kuma vutshunguri bya xiyimo xa le hansi ekule, vutshunguri bya xiyimo xa le henhla byi va byi ri ni mimirhi hi ku hambanahambana ka yona na vaongori na madokodela lava tirhaka kona kumbe lava tshungulaka eka ndhawu leyi va tiva timhaka ta vona kasi xo biha hi timhaka leswi hi timhaka leti hileswaku ri loko vuvabyi bya xigulana byo tshuka byi tinyikile matimba a ri ekaya a nge swi koti ku fikelela vutshunguri hi xihatla naswona xigulana xi tirhisa mali yo tala ku kota ku fikelela vutshunguri lebyi.

Ina, a ndzi ta xi katsa tanihileswi hi xiyenge xa ku hleva xi nyanyulaka ngopfu loko phephahungu ri na vunyanyuri ri ta taleriwa hi valendzeleri nakona ri ta endla mali yo tala ri wina na masagwadi ri tlhela ri tumbuluxa mintirho yo tala, hi hala tlhelo ri va na ndhuma etikweni.

Netiweke yo antswa i netiweke ya telkom netiweke leyiwani yi na swiyenge swo hambanahambana swa data ku na ya awara ku na ya siku, ku na ya vhiki ku na ya n'hweti tin'hweti timbirhi, tinharhu ta tsevu na hambi ku ri tin'hweti ta khumembirhi mintsengo ya ti data letiwani hi leyi nga le hansi swinene naswona netiweke leyiwani yi bumabumeriwile kumbe yi nduduzeriwile hi maAfrika-Dzonga va vula leswaku mixavo wa ti-data ta yona hi lowu nga le hansi ku tlula ti netiweke hinkwato leti nga kona eAfrika-Dzonga.

Ndzi vonile Blood and water leyi a yi vulavula hi nhwanyana loyi a nga ya eka xikolo xo ka xi nga ri xa mfumo ku ya lavisisa ku lahleka ka makwenu wa yena wa xisati na ku va a lavisisa ku ri i va mani va nga n'wi yiva. Yin'wana series i Adulting leyi yi vulavula hi vanghana va xinuna lava a va hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana evuton'wini leyi a yi tlhela yi tsekatsekisa vunghana bya vona.

Wi-Fi leyi ni yi tirhisaka i Eduroam ndzi yi tirhisa tanihileswi ku nga yona yi ri yoxe yi kumekaka laha xikolweni. Yi khoma kahle tanihileswi yi nga na ni kotaka ku ku ku nghena kun'wana na kun'wana yi nga ni nyikanga xo biha kumbe xiphiqo.

Swilo leswi va swi dyondzisaka vana i swilo swo biha tanihileswi va dyondzisaka vana leswaku ri loko munhu a ri na mali u fanele a hanya hi swidzidziharisi na ku tshama eka vanhu lava nga mbalangiki hi ndlela yo xiximeka na ku tshama va nwa mabyalwa na switswotswi.

Ndzi yingisela tinsimu to fana na ta Benny Mayengani pawu ra n'wana leyi vulavulaka hi ku i va mani va nga bombisa xigaza. Yin'wana risimu leri ni yingiselaka i ra Benny Mayengani ra ku rifu ra vitana.

Switandzhaku swa kona hileswaku ri u ta vabya matihlo tanihileswi ku tshama u honokerile xikirini swi vavisaka matihlo. Hi hala tlhelo swi tlhela swi vavisa na tindleve tanihileswi van'wana va mbalaka leswi vitaniwaka ti-headphones. Swi tlhela swi endla leswaku ri munhu a a a va na ntikelo wa le henhla tanihileswi a nga fambafambiku a tshamaka a ri endhawu yin'we.

Eka vamfumo ndza khensa ku ku tiseriwa Wi-Fi ya mahala leyi nga ta ndzi pfuna leswaku ri ndzi kota ku yisa tidyondzo ta mina emahlweni hi hala tlhelo ndzi kota ku dyondza ndzi ri kwala kaya yi tlhela yi pfuna tindzisana ta mina leswaku va kota ku endla mitirhokaya ya vona.

A ndzi ta tiyisisa hi ku yi tirhisa loko swi boha ntsena a ndzi nga ta tshamela ku vona mikandziyiso yo ka yi nga yangi hi kona eka inthanete nakona a ndzi ta tiyisisa leswaku ri loko ndzi nga ri ku tirhiseni ndza yi pfala kumbe ku yi tima.

Yi na mbuyelo wo kota ku fambisa mahungu hi xihatla naswona munhu wa swi kota ku kota ku pfuneka a nga za ngi a ya laha a lavaka ku pfuneka kona.

Xitori lexi a xi tale vuhangalasamahungu i xitori xa MacG loko a vulavurile ku biha hi Minnie Dlamini. Vanhu vo tala ku katsa na va tipolotiki va n'wi tshinyile van'wani va kombela leswaku ri a kombela ku rivaleriwa tanihileswi ku nga ri ku matikhomelo ya kahle leswi a nga swi endla.

I ku va vanhu va taleriwile hi vukungundzwana. A ku na xin'wana i vukungundzwana. I ku rhandza ku hemba tanihileswi va nga ri ku na xikongomelo xa nkoka ku va va nyika tinhlayo to hambana.

Swi olovise swilo tanihileswi vanhu va kota ku xava swilo va ri karhi va va ri laha va tshamaka kona. Swi tlhela swi endla leswaku vanhu va nga tirhisi mali ya vona mahala va khandziya va ya edorobeni loko va fika le va nga xi kumi lexi a va yela xona.

Tinqambi leti ni ti rhandzaka ngopfu yo sungula i King tsonga ndzi rhandza risimu leriya ra ku ri loko u ndzi zonda fonela vhene. Yin'wani nqambi leyi ndzi yi rhandzaka ngopfu i Hisa wa tiko ndzi rhandza risimu ra yena leswaku ri ku pfinya ndzi nge pfinyi va rhosa. Wun'wani i Brenda Fassie ni rhandza risimu lera ra ku show me your figure.

Ndzi nga languta na swiphiqo swa vanhu lava nga laviki ku humesa mali. Ndzi nga hlangana na swiphiqo swa vanhu lava rhandzaka ku kokela etlhelo hi hala tlhelo ni nga hlangana na swiphiqo swa lava va nga na yona Wi-Fi emakaya ya vona tanihileswi va nga lavi va nga ta ka va nga lavi ku pfuneta naswona va nga tikuma va hlohloteli van'wana leswaku va nga pfuneti. Ndzi nga hlangana na xiphiqo xa vanhu lava vonaka leswaku ri ku ku xava xilo kumbe ku hlenga mali tanihi muganga a swi pfuni nchumu nakona a va ndzi tshembi leswaku ndzi nga ka ndzi nga ha dyi mali leyi.

Loko vanhu va hlalela ntlangu eka mavonakule hi vunyingi swi endla leswaku ri ku va na mali yo tala leyi kumiwaka hi va xitichi xexo xi va ku xi karhi xi xi humelerisa kumbe xi humesa ntlangu walowo. Leswi swi ta endla leswaku ri vatlangi na vona va kuma ntsengo wo karhi hi hala tlhelo swi ta endla leswaku mathikithi ya mitlangu ya vona ya tlakuka hi ntsengo tanihileswi va nga ta va vo leswaku va na varhandzi ni vaseketeri vo tala.

U nga swi kuma eka riqingho ra vona ra le nyongeni eka ndhawu leyi vitaniwaka YouTube lahaya wena wo fika u lava leswaku ri u lava swihi u fika u tsala lahayani ku ri u lava leswi na leswi kutani va ta ku humesela swona.

Kumbe swi hingakanyi leswikulu hi leswi swi vitaniwaka netiweke swa hlupha ngopfu etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga, laha vo tala va nga kotiki ku fikelela xidijitali hikokwalaho laha ka netiweke na swin'wana swa kona hileswaku ri xidigitali xa durha swinene loko munhu a nga tirhi kumbe a nga ri na ntsengo wo karhi a nge koti ku swi fikelela.

U nga swi fikelela tanihileswi xidigitali kumbe xithekinoloji xi nga ti nyika matimba u nga kota ku fikelela swilo swa laha Afrika-Dzonga u ri kwihi na le kwini.

Ri kahle tanihiloko leswiwani swi endla leswaku ri vanhu va tshama va ri karhi va xava data naswona ntsengo wa data wu tshama wu ri henhla ku nga leswi a ndzi ta tsakela loko data ri nga pfumeleliwi ku expire.

Xivangelo xa ku va data yi durha hi ku tlakuka ka tihakelo ta xibalo tanihileswi ikhonomi ya hina yi nga ri ki eka xiyimo xa kahle leswi swi endlile leswaku mihakelo kumbe tinxavo ta ti-data ti durha.

tanihileswi swihaxamahungu swa le ka inthanete swi kumaka vanhu kumbe vahlaleri vo tala kasi leswi swo ka swi kandziyisiweke swa ha lava munhu a ya swi xava evhengeleni leswi swi hluphaka.

Tiyisisa nhluvukiso na ku dyondzisa vaakatiko hi swilo leswi va swi nga ta va pfuna ku hluvukisa tiko ra vona ku nga va hi ndlela ya rihanyo hi tidyondzo kumbe hi xithekinoloji.

Tanihi leswi loko u xavile data ya wena loko masiku ma yona mo expire ma nga se fika yi ta tshama hi ya ha ri kona, u nga ha va na pulani hi ntshwa mara data ya wena ya khale yi tshama ya ha ri kona.

Tisa leswaku ri ma paluxa mahungu lama tiinthanete ma nge se za ku ma ti tiva hi wena kumbe ma paluxa swihundla swa vanhu vo duma leswaku ri vanhu va ta tshama va karhi va ma xava va ma tekela enhlokweni.

U nga tihlanganisa na vanhu eka swihangalasamahungu kumbe leswi swi vitaniwaka WhatsApp, Facebook, Instagram a nga tlhela a vona tifilimi na hambi ku ri ku ku tlanga tinghoma kumbe tinsimu.

Tanihi leswi hi xiphemu lexiya xitsongo xi va ngheniselaka mali naswona va nga kota ku hakela vatirhi va vona hi xiphemu xexiya xintsongo naswona loko vo khoma va tiyisisa va nga ha tikuma va ri na vahlayi vo tala lava tsakelaka phephahungu leri.

Kona tona ti tirhiseliwa swihangalasamahungu ntsena kumbe leswi vitaniwaka social media naswona munhu a nga ha xava hi laha hi ntsengo lowu a wu tsakelaka tanihileswi ti kumekaka hi mintsengo ya ku hambanahambana.

Leswaku ri u yi tirhisa hi ndlela ya njhani ku na ku ri u tirhisa data ya wena ku vona mikandziyiso leyi dyaka ngopfu data ku na ku ri u tirhisa data ya wena leswaku ri u endla swilo swin'wana leswi swi dyaka ngopfu data.

Tanihi leswi rungula ra vunwa ri fanelaka munhu a sungula hi ku luka manu, loko a hlwela swi endla leswaku a teriwa hi man'wana manu leswi endlaka leswaku xitori xa yena xi nga ha khomani.

Tipholisi ta rifu letiwani munhu a nga swi kota ku endla tihakelo ta yena hi xidijitali naswona a nga swi kota ku tlhela a kuma tihakelo ta yena xidijitali nakambe.

fomo ya mahungu yi tshama yi nga hlanganyeli eka swa tipolotiki tanihileswi va tataka mahungu lama ma nyanyulaka vanhu lama katsaka vanhu vo duma hi hala tlhelo eka tipolotiki va tala ku katsa mahungu lawa yo biha yo fana na vugungundzwana, ku khomiwa ka van'wamatipolotiki kumbe man'wana mahungu ya tipolotiki la yo biha.

Na na vonelo leri tanihileswi thekinoloji yi nga endla leswaku mintirho yi pfumaleka van'wana va na leswi vitaniwaka michini kumbe ti-robots leti endlaka mintirho leyi a yi fanele yi endliwa hi vanhu, hi hala tlhelo loko vathori va nga ha pfuli tihofisi swi komba leswaku vanhu lava a va fanele ku ri vona va basisa tihofisi va tlhela va rindza va nge kumi mintirho.

Xinavetiso xa Dunns tanihileswi xi hlayiwaka hi muhaxi ndlela leyi a xi hlayisaka xiswona xi endla leswaku xi ndzi tsakisa xi tlhela xi ndzi koka rinoko ndzi tshemba na leswaku ri xi koka na rinoko ra vayingiseri lavan'wana.

Tindlela tin'wana leti nga onhiki ntumbuluko ku tlula ku kandziyisa maphephahungu ya ndhavuko i ku hangalasa mahungu hi xithekinoloji leswi swi ta endla leswaku ri vanhu va nga cukumeteli maphepha va thyakisa mbangu.